Mna ndingamcebisa umhlobo wam ukuba makaye edyunivesithi apho azawufumana isikolo esibhadlileyo khona ukuze abe nento azawukwazi ukuyisebenza akhangele ngcono umsebenzi ephethe isidanga sasedyunivesithi. Kunokuba abe ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano, loo nto leyo angayenza ngoku angamfuni angumfundi waseyunivesithi.

Ukuba umntwana wam angadlala ibhola loo nto leyo ingamnceda ukuba abonwe ngabantu abaninzi kwaye enze ubuhlobo nabantu abaninzi, azibone engumntu obalulekileyo naye.

Abayixhasi ngokuba ayibukelwa kakhulu, abantu abanamashishini abafaki mali ingako ukuxhasa kuba ingabantu abangamantombazana.

Ngoku sasisafunda, sasikhe sadlala umbhoxo nesikolo esingumakhelwane wethu, sikolo eso ke esabetha thina kumbhoxo. Yayiqala ukwenzeka loo nto ngoba yayisithi abasoloko besibetha esi sikolo kumbhoxo. Loo nto leyo yandifundisa ke ukuba akukho nto ngemini enye kwaye ayikokuphela kobom ngoba sathi xa siphinda sidlala naso sasibetha esi sikolo ngoba sazibona iimpazamo zethu kwaye salungisa apho sasone khona.

Ukumququzelela kwam ukuba adlale imidlalo nabanye abantwana, ingamnceda loo nto ngokuba angayeka ukoyika abantu abaninzi kuba engumntu oneentloni. Angatsho aqhele ukuba phakathi kwabantu angabi ngumntu oneentloni ongathi angahlala yedwa.

Ndingamcebisa ukuba ixesha lakhe alahlule kwizinto azenzayo, abe nexesha lowudlala imidlalo yeevidiyo aphinde abe nexesha lokwenza imisebenzi yakhe yesikolo. Loo nto leyo ingamenza ke abe ngumntu ixesha lakhe alichitha ngokwendlela elungileyo.

Ixesha lakhe ndingalithatha ndilahlulahlule kwizinto azenzayo, ixesha lokudlala imidlalo yeevidiyo libe lodwa kwaye lingabikho lininzi kakhulu khona ukuze azochitha ixesha lakhe esezifundweni zakhe.

Ezemidlalo ziyabanceda ke abantwana ukuba bahlale bexakekile besenza izinto ezilungileyo bangahlali nje becinga izinto ezingekhoyo. Ezemidlalo ziyabasusa ke abantwana kwiingcinga ezimbi nakwizenzo ezimbi ezifana nokophula umthetho zibagcina besengabantwana abadlalayo.

Ezemidlalo kum zayidlala inxaxheba enkulu kakhulu ngokuba ixesha lam ndandilichitha ndidlala imidlalo efana nebhola, ikhrikethi kunye nombhoxo. Loo nto leyo ke yayindenza ndibe ngumntu osoloko esenza into elungileyo ndingenalo ixesha lokuba ndijongane nokophula umthetho okanye ndenze iziyobisi. Loo nto leyo yayindigcina ke ndigumntwana kwaye yayindicinga ndisegazini ngoba ke ukudlala ukwenza umntu ahlale esegazini.